Kulungile xa ngaba bafundiswa esikolweni ngesiNgesi, kodwa ke ngoku ukuba ngaba uthi mabangasebenzisi iilwimi zabo okanye ulwimi lwabo lwenkobe xa besesikolweni, oko kukunyhasha amalungelo abo okanye abantu. Ngokomzekelo, xa befundiswa okanye behlohlwa pha eziklasini zabo, bangalusebenzisa olo lwimi lwesiNgesi. Kodwa ke ngoku xa besebhreykhini mabenze kanjani? Kungoko ke xa besebhreykhini bangathi basebenzise ulwimi lwabo lwenkobe, olo baluthandayo. Kodwa ke ukuba isikolo sithi makusetyenziswe isiNgesi, ndiyayivuma. Ngexesha lokufundiswa kwabo, bangahlohlwa, bafundiswe ngesiNgesi, kodwa xa beselantshini mabanikwe ithuba lokubana benze izinto ngohlobo lwabo abafuna .

Xa ndizazisa ndiye ndizixele igama lam nefani yam nalapho ndizalwa khona, ndikhankanye isiduko sikatata nesikamama, ndibe ndiyema apho. Nomnye ke umntu naye ndiyawumlinda okanye ndiyawumnika ithuba loba naye azazise, azixele esakhe isiduko noba uzalwe phi, imvelaphi yakhe, ungumni wakwabani. Andiye ndijonge inzuzo okanye iingenelo ezingaphaya, ndifune sizalane nabantu endingabaziyo. Ndiyigcina nje kwi-friendship level. Uba uyandazi uba isiduko sam, ndingubani igama nefani, kwanele, siqhube ke incoko yethu leyo okanye loo nto isidibanisayo. Uba ngaba siphumile, sawuhlala sincokole nje, iphelele apho. Not ngeenjongo zokubana kufuneke sizelene.

Okuye kundixhalabise kukuba bazawuhamba bekhuselekile kusini na ukuya esikolweni naxa sele bebuya. Okwesibini, bafunda abantwana bam kwelinye icala, ngoku akuye kwenzeke ukuba ndikwazi ukubasa esikolweni ndiphinde ndiyobalanda ngenxa yeemeko zengqesho yam. Ngoku ke sisebenzisa itranspothi ebathatha apha endlini iphinde ibagoduse. Okubalulekileyo ke kukujonga uba nalapha kwitranspothi yabo bahleli kanjani, abaxinenanga kusini na nokuthi umqhubi lowo uqole kangakanani na. Ungumntu omdala kangakanani na, uqhuba kanjani, nanjengoko ethwele ubomi babantwana bethu.

Kuye kuxhomekeke kwimozulu. Xa kubanda ndiyaluthanda ulusu, ndenze lona kunye nomngqusho, okanye uba andizupheka mngqusho ndiye ndenze ulusu olo kwakunye namadombolo. Kodwa ke ukuba ngaba imozulu kushushu okanye ifudumele, ndiyasipheka nje isityu kuphela ndenze nesonka samasi, samanzi, i-steamed bread ukutsho. Loo nto ke inako ukubakhumbuza abanye abantu ngemvelaphi yethu, ngoba kwezi ntsuku kutyiwa ukutya kwesiNgesi. Kodwa ke ezo zizinto endizithandayo, nomvubo ngamaxesha athile xa kusehlotyeni kushushu.